He sis wam kubuhlungu ukuswelekelwa futhi uye ucinge nokokuba abantu abazawuthi baze bazokudla ntoni na. Xa ithe inkampani yeinshorensi yabhatala kwangoko kuye kuthi xibilili izibilini. Ndikhumbula mhla kusweleka usisi wam inkampani yakhawuleza yaphendula. Noko intlungu zange ibe khona kakhulu ngokuba uyayazi okokubana uzomngcwabo ngale ndlela ebezothanda ngayo naye ukuba besaphila.

Molo sisi wam. Ndiyathemba okokubana uyaphila. Mandiqale ndibulele mani ngokubana uthe wanonomdla wokuba uthathe le ndlu endiqeshisa ngayo wenze ushishino. Into emandikuxelele yona kukuba ushishino ongalenza ngalena indlu kukuthengisa ukutya kwabantwana besikolo ngokubana le ndlu isecaleni kwesikolo. Kwesaa sikolo abantwana abaphekelwa esikolweni, kwaye abanaye umntu osebenzayo kwesi sikolo obathengisela ukutya. Ingahamba ke ishishini lakho ukuba ungathetha elo cebo lam.

Ewe, kukhona imiqathango eminintsi ukufumana imalimboleko ebhankeni, loo nto leyo ethi yenze abantu babhenele koomatshonisa abangekho semthethweni. Umqathango wokuqala kokokuba funeke umntu abe uyaphangela. Sijamelene nentswelangqesho enkulu eSouth Africa, abantu abanintsi abaphangeli. Loo nto leyo yenza ukuba abantu bayoboleka imali koomatshonisa abangekho semthethweni. Umqathango wesibini kukuba funeka ebhankeni yakho kungene imali ethile nyanga nenyanga, loo nto leyo eyenza abantu kwakhona babhenele koomatshonisa abangakho semthethweni ngoba abafumani loo mali ingako nyanga nenyanga.

Mntwana wam, Masithembe, ndiyakuvuyela kakhulu njengomzali wakho okokuba ufumene lo msebenzi usisingxunxgu. Kodwa bendithanda ukukulumkisa kule nto ufuna ukuyenza. Kungcono ukuba uqale ufunde indlela yokonga imali ngaphambi kokuba uvule eli tyala ulifunayo. Kaloku lo msebenzi uwufumeneyo awunguwo umsebenzi o-permanent, ngumsebenzi nje osisingxungxu. Kungenzeka okokubana aphele nanini na ungabi sakwazi ke ngoku ukuqhubeka nokubhatala eli tyala lakho. Loo nto leyo izokwenzela ingxaki kwikhredithi yakho, ibembi kakhulu.

Ngokolwazi lwam umntu ukuze akwazi ukunyusa amanqaku akhe etyala, kufuneka athi xa ethe wavula iakhawunti leyo ayivulileyo abhatale kakuhle imali leyo ifunekayo. Ityala aligqibe.

Hayi. Abantu bakuthi abanalo tu ulwazi olwaneleyo lweendlela zokutyala imali. Ndingacebisa okokuba ibhanki zaseSouth Africa kwakunye neekhampani ezikhoyo zityelele abantu kwiindawo zabo zokuhlala, emaholweni zibafundise ngokutyala imali. Enkosi.

Ulwazi endinalo ngemali yomhlalaphantsi kukuba mntu lowo othe wathatha umhlalaphantsi akwazi uba nemalana engenayo nyanga nenyanga ngokuba akasarholi. Azithengele ukudla, akwazi ukuzisa kwiiklinikhi okanye izibhedlele esebenzisa le mali ekhwela ngayo.

Eyi emsebenzini wam kaloku xa ungaphangeli uye ungarholi. Imali yeinshorensi yentswelangqesho i-UIF yandinceda kakhulu okokubana laa nyanga yonke ndandiyihleli ndikwazi ukuthenga into yokokubana nditye apha endlini nabantwana bam.